Ee, ho ka thusa haholo ebile le nna nka e sebedisa terene ho fihla mosebetsing. Kapa le hona bana ba tle ba e palame hore ba tsebe ho fihla ka nako sekolong, le nna ke tle ke tsebe ho kgona hore ke fihle mosebetsing ka nako.

Sena se bakwa ke hore motho ha ana le sa hae, ha a nahanele ba bang ebile o batla ho dula a ipona a le hodimo ka hoba bang. Ke nahana hore se ka thibelwa ke hore mmuso o tlo fe e mong le e mong ya nang le takatso ya hore a tle a be le yona tekesi ya hae monyetla.

Se ile sa ntshwara ha bohloko haholo hobane kene ke bile ke tlamehile jwalo hore ke lo kadima tjhelete hore ke tle ke tsebe ho palama taxi.

Ke ile ka ithusa haholo ka ho , ka ho arohanya ditjhelete hore ke tle ke tsebe hore e nngwe e teng e ke e behetseng hona taba tsona tsa mafura. Hobane ho tsamaya ho fetofetoha letsatsi le letsatsi. Jwale ke a tseba hore ke tla dula ke le lehlakore lona le bolokehileng.

Ke mamela sona seyalemoya hore ke tle ke tsebe hore jwale ke kgutsise methapo ya hlooho.

Ee, hoo ke bona ho thusa bahahlaudi haholoholo. Hobane batho bona ba ba felehetsang ke bona banang le tsebo e kgolo-kgolo ka diphoofolo ebile ba tseba le ditsela tsa hore ha di qala di hlasela ba etsa jwang? Hore bahahlaudi le bona ba tle ba tsebe hore ba bolokehe.

Tjhehe, batho bana ke nahana hore ha ba sireletseha hohang. Le di-lane tsa dibaesekele ha di lekane hohang. Mme monyetla wa hore e baneng ba be kotsing o moholo haholo.

Ntho ya bohlokwa o tlametseng oe park-e ke dijo le dino tsona tse lekaneng. Mmoho le yona first aid hore ha o ka hlahelwa ke kotsi, o tsebe hore o eme hantle ebile ha ho letho le ka bang le o sitisa. O be o tshware le yona petrol-e nyana e teng ka thoko, mmoho le lebidi lona le sa sebetseng hore ha o ka hlahelwa ke kotsi pele o tsebe hore o hantle.

Ke nahana hore sena se bakilwe ke hore kannete tsona ditekesi le marwana di ba fihlisa ka pele moo di yang teng, ebile le ditjeho tsa bona di tlase haholo.

Nna ke nahana hore ona bakganni ba ditekesi hore e baneng ke batho ba tletseng ntwa. Ke nahana hore ha ba utlwele batho ba bang bohloko ebile ha ba tsebe ho nahanelana.

Maemafofane a matjhaba le a selehae a mangata haholoholo. Mme phapano ke hore hona le di-business class, ebile hona le di-commune, ebile hona le di, tsona jwale di-environmental classes.

Ee, ke ithutile ka ho park-a koloi sebakeng sa yona. Mme hore koloi e pakehe hantle, o tlametse oe park-e ka tsela e nepahetseng hore e baneng o siyetse dikoloi tse ding sebaka sa hore di kgone ho tswa, le hore di kgone le ho park-a.

Ke tla hira koloi ho ba bang ba batho be ke tsebang ele hore bana le dipalangwang tse ka lekanang sehlopha sa batho bao re tsamayang le bona. Mme ho patalwa, motho ka mong o tla tlameha ke hore a ntshe tjhelete e lekanang ya motho a le mong ya tekesi. Ho tsamaya nna, metswalle le lona lelapa la heso. Mme re tsamaya ka Labohlano, re tla kgutla ka Sontaha.

Hela monna le kae? Ke tshepa hore o phetse hantle. Heleke! Ke rona bana re kene ka hare ho tsela re ya lefatshe lane la Kapa. Jwale ke fihla mona ke felletswe ka mafura. Ntse re tsamaya mona R twenty-six. Ne ke kopa hle! Ha o ka ka nfetela feela ka hare ho sebaka sa mafura, wa nrekela mafura wa ntlisetsa ona.

Mofuta wa koloi e nka o rekang ekaba Quantum-o. Ebile ee, ke bona hantle hore koloi ena e tlo nsebeletsa. Koloi ena ke e reka hobane e hantle haholo for ho tsamaisa batjhaki.

Bophelo ba ka bo bonolo haholo ha ke sebedisa yona Uber kapa Bolt hobane ke kgona hore ke fihle sebakeng se ke yang ho sona ka nako. Mme ebile ke dule hantle ka hare ho koloi ntle le ho sitiswa ha letho.

Ke nahana hore ha se ntho e lokileng haholo hobane batho bao ba ilekela bophelo. Mme kannete ke bokgopo bo boholo hore e baneng motho o tlo batla ho etsetsa motho kotsi e kang eo.

Re nkile tsela ena e kgutshwanyane e tlohang ka Bethlehem ho pota ka la Harrismith hore re tle re fihle hana Qwaqwa moo re dulang teng. Mme ne re kganna koloi hona ka sepiti sona se tshwanetseng.

Ke ha batho bana ba ka tsamaiswa ntho e re kabang re re ke anger management. Kapa ba fumanwa ba fumantshwa training eleng hore e tla ba ruta ho tshwara setjhaba le bapalami hantle.

Eya, ke se ke ile ka sebedisa sepalangwang sa e-hailing, mme ne ke ya motswalleng wa ka hare ho toropo. Kannete hohang ha ba ka ba ba ntlatlapa ha ke lokela ho lefella leeto la ka.

Ke lebella pele ditjeho tsa ka hore na di mpe ya kae? Le hore na ke tlo tlameha ho patala bokae ka e nngwe? Ha e nngwe ele hodimo ho feta e nngwe, ke kgetha eleng horeng e tlo tshwanela ditjeho tsa ka.